Thi thu ḓi wana ndi khayo, thi thu ḓi wana ndi fhethu ho iteaho khombo ya moḓoro. Ndi nga si tou vha na tshenzhemo tshi hulwanesa nga mafhungo, ri tshi ḓa kha mafhungo a khombo ya moḓoro ngauri ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine athi ṱoḓi na u zwi vhona kana athi ṱoḓi zwi tshi bvelela ndi hone kana ndi nga ngomu hazwo.

Bisi ndi tshiṋamelo tshine atshi fulufhedzei mara tshumelo ye ravha ri kho i ṱoḓa yovha ya nṱhesa nga maanḓa fhedziha ḓuvha ḽaṋu na tshumelo yaṋu ine na kho tea uvha ni nayo uri bisi asi tshiṋamelo tshine na to tea utshi fhulefhela nga maanḓa uri zwiḓo konadzea zwi si tsha konadzea.

Zwone ndi zwavhuḓi zwi bora musi fhethu ha hone hutshi kha vhanwe, asi hoṱhe hune na soko dzhena fhethu ha vhufha musi ni singo thoma na vhudza fhethu hune havha kana vhaṋe hao, ngori ndi vhone vhane vha zwiḓivha uri hu dzhenisa hani ende zwone asi zwithu musi ni sa kho ḓivha fhethu hune na khoya hone, ni .

Zwone zwia thusa nga uri iri hwala ri vhanzhi ahuna uri ri ḓovha ro bvisesa masheleni manzhi a uri ari hwale. Iri ita uri roṱhe ri ṱuwe ro fhelela ara ri kho ṱoḓa u ṱuwa zwia thusa nga maanḓa. I ita u fhungudza na dzigoloi dzi badani uri dzi sa ḓalese ngori roṱhe ri ḓovha ro katela kha transport nthihi zwiri thusa nga maanḓa zwiri thusa nga maanḓa u tshimbila nga goloi nthihi.

Nṋe ndi takalela u reila goloi lwa tshikhala tshilapfu ngauri ndi vha ndi na tshenzhemo na zwo ndi khou takalela u reila tshifhinga tshilapfu ngauri vhathu vhanzhi tshifhinga tshilpfu tshi a vha balela vhaṋwe vha fhedzisela vha tshi khou e ḓela nḓilani zwa fhedza zwi tshi kho vhanga khombo kana vha tshi khou ṱangana na nyimele zwone a zwo ngo to leluwa u reila tshifhinga tshilapfu zwone zwi vha zwavhudi nga maanḓesa.

U vha u songo tea ngauri zwi vha zwi khou ḓuresa vha charger tshithu ngauri vho tshi renga kule vha ḓa vha rengisela vhathu fhethu hune ahuna mavhengele. Vha do vha vha engedza mutengo nga u vhona uri ahuna maṅwe mavhengeleni nga tsini ndi vhone vha vhoṱhe ende zwi ita uri na musi tshithu ni khou tshi ṱoḓa ni ḓo tea u kombetshedzea na ya na tshi renga na musi ni sina tshelede ya enough ni ḓo tea u vhona uri ni vhe no tshi wana ngauri mavhengeleni a vha a kule. Vha ḓurisa ngauri vhavha vha khou rengisa vha vhoṱhe fhethu hune vhavha vha hone hu vha hu sina maṅwe mavhengeleni nga thungo.

Ehe, ndo vha ndo no ḓaḓa ndi sa khou pfesesa uri hu khou ṱangana mini ngauri lo vha lwu lwa thoma ndi khou a vhona. Ndi khou ḓi vhudzisa uri mavhone aya fungiwa na badani mara zwa zwino ndo no vha na tshenzhemo na zwo uri zwi vha zwi khou itelwa zwifhio zwone zwi vha zwi kho thusa kha mafhungo a vhugevhenga vhusiku nga si kone u gevhengiwa ngauri hu vha huna light.

Zwi thusa nga maanḓa musi dzi tshi khou tshimbila lwendo lu lapfu lwaṋu zwi thusa kha uri ara goloi yo fhela peṱirolo ni nga kona u ima na shela peṱirolo uri ni fhedzise lwendo lwaṋu ni nga kona u ima na renga zwiḽiwa ara na pfa nḓala, ni nga kona uri ima na dzhena fhethu ho ḓi thusela hone na dovha na kono u awela hu vha hu sina vhugevhenga ahuna upfi ni nga gevhengiwa musi no ima fhethu ho raloho. Zwi vha zwi khou thusa nga maanḓa ndi ngazwo ri tshi funesa uri ri dzulele u dzhena musi rina thaidzo i no nga dzedzo zwi ita uri ni fhedzise lwendo lwaṋu zwavhuḓi.

Khombo khulwanesa ndi ya uri ivha yo kaliwa limit ya uri goloi i lemela u swika gai na vhathu vhane vhavha vho ḽasiwa vha vho kaliwa uri vhaḓo lemela thekhisi lwu ngafhani. Ndi khombo nga maanḓa musi vhathu vho ḓadza thekhisi ngomu musi i tshi wana khombo zwi ita uri vhathu vha hu vhalese ngauri hu vha hu sina fhethu hune na nga kona uri ni nga kona nga maanḓesa, zwi khombo nga maanḓesa vhathu vha songo tenda u dzhena thekhisini vho fhira muṋwe na muṅwe kha make sure uri a vhe o dzula kha sithi yawe ene muṋe hu sina muthu o dzulaho nga matungo kana o imaho.

Uri dzivha dzi khou vha ḓivhisa zwa kale zwo bvelelaho no vha humbudza zwithu zwa kale zwo bvelelaho ndi ngazwo vhanzhi vha hone vha tshifuna u dzula vha khou zwi ṱalela kana vha khou dalela vhufa hanefho zwi vha zwi khou vha ṱuṱuwedza uri kale ho itea mini na u vha humbudza uri kale ho itea mini kha tshifhinga tshifhio. Zwi ṱuṱuwedza nga maanḓa vhathu ndi ngazwo vha tshi takalela uyo zwi vhona na uri zwi vha zwi khou vha funza uri zwithu zwo tshilwa kale khari zwi ṱhogomele ngauri ndi zwone zwine zwa khou ri ita vhathu zwa zwino. Ndi zwone zwine zwa khou ḓi amba shango kana u vhuya shango kha fhethu ha nṱhesa uri shango ḽi dzule ḽi khou ḓivhiwa.

Ngauri, uri vha wane tshiṋamelo tsho ya fhethu zwi ya konḓa. Ndi a tama uri ndivhe nayo uri leludza vhathu uri vha kona uya .

U fanela u thusa u tshilisa na vhathu vhane vhavha vha khou ṋamela ḓuvha na ḓuvha. Ni tea u vha na mbilu ya u konḓelela musi ni tshi khou reila thekhikisi ngauri muṅwe u dzhena ana mathada awe ni tea u vha ni khou mu konḓelela, ni tea u vha konḓelela musi ni tshi khou tshetshela vhathu ngauri zwia itea ḽiṅwe ḓuvha na khakhisea ni tshi khou tshitshela vhathu tshelede ni tea u amba nae zwavhuḓi ani ngo tea u lwa nae. Ni tea u rela zwavhuḓi ngauri ni vha no ṋamedza vhathu, ni tea u rela luvhilo low linganelaho wo ṅwaliwa hanefho badani a ni ngo tea u lu fhira ngauri zwinga ḓi tea ha itea khombo zwi sia inwi na inwi no vha khomboni.

Hu songo tsireledzea nga maanḓesa ngauri vhathu vha mbo ḓi gevhengiwa dzi tshelede dza u ṋamela, vha dovha vha gevhengiwa na dzi founu zwa sia vha si tshena iṅwe tshelede ine vha ḓo kona u ṋamela ndi vhona uri vhareili vha dzi thekhisi vha tea u vhudza vha ṋameli uri vha ṱhogomele ende a vhaye vha ime huṅwe hune magevhenga a ḓo vha asa huḓivhi uri vha ḓo kona u ṋamela hone kana huvhe na vhathu vhane vha ḓovha vha khou vha linda musi vho ima hanefho hune vha ṋamela hone thekhisi uri vha vhe vho tsireledzea.

U zwi kona ndi u to fariwa vhasi tsha bva dzhele u teala uri vhathu vha vhe vho tsireledzea ngauri vhavha vha si vhanzhi vhathu vhane vha khou ita gevhengiwa kha mapholisa vha ḓo pfa vha tshiri a zwi na vhuṱanzi ndi ngazwo vhathu vha shango vha tshi fhedza vha khou dzhia mulayo vha uisa zwanḓani zwavho vha fhedza vha tshi khou nyanga urwa muthu vha muvhulaya ngauri vhavha vho no neta nga vhugevhenga hune ha vha hu khou itea ndi vhona uri na uri vhathu vha wane uri huvhe na vhathu vhane vha ḓo vha khou linda fhethu hune vha ḓo vha vha khou tshimbila hone uri vha kone u vha vho tsireledzea.

U engedzwa ha tshelede ya vhashumi kana ya vha reili vha mabisi, nga uri vha vha vho fara tshitshavha. Tshitshavha, vhutshilo ha tshitshavha hu vha hu zwanḓani zwavho nga uri u reilisa zwiṅwevho, kana u sa zwiṅwevho vha mbo ḓi ṱuwisa matshilo a vhathu vhanzhi. Zwino u zwi kona uri ma, hu si tsha gwalabiwa, ndi musi vhaṋe vha mabisi kana dzikhamphani dza mabisi dzi tshi badela vhashumi tshelede ine vha khou ṱoḓa yone.

Zwo no vhanga ndi zwa dzi tshelede, u sa badeliwa nga tshifhinga, u sa engedzelwa miholo, nga maanḓa u sa badeliwa nga tshifhinga. Ndi zwone zwono ita migwalabo, ngo uri vhashumi vha vuwa hu tshe na tshifhinga. Vha vuwesa nga matsheloni, vha tshi khou ya y reila vhathu. Zwine zwa vha khombo, u reila musi muthu ni na khofhe kana ni kha ḓi vha no neta.

Hai, nda sa athu u to kwamea nga uri ndo vha ri sa shumise tshiṋamelo musi ri tshi ya tshikoloni. A ri to to kwamea nga mugwalabo wa mabisi, ra ri tshi to kwamea zwezwi musi ri tshi khou tou ya dzi ḓoroboni, u renga zwithu zwo no nga zwiḽiwa. Ndi zwone zwe zwa vha zwi tshi ri kwama nga uri ra ri tshi kona u baleliwa, ngo uri ho vha hu si na nḓila ine ya nga kona uri ri kone uya, na ngo uri zwiṋamelo ho vha hu si na.

Thekhisi i takadzela uri a i ḓi nga tshifhinga ende i a ṱavhanya u swika hune nda khou ṱoḓa uya hone. Bisi ḽi bora uri musi ni tshi khou ṱoḓa uya fhethu, ḽi tovha na tshifhinga tshine ḽa fhira nga tsho. Ende ḽa ni fhira, yo tshaya, a ni nga dovhi na na kona u wana iṅwe nḓila yo tevhela. Zwino thekhisi i takadzela uri iya ḓa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, na ṋamela na ya hune na khou ya hone.

Zwi thusedza uri vhaṅwe musi vha tshi khou tsa, vha mbo ḓi dzhena kha mabisi haneyo maṱuku. Vha ṋamela one, kana vha tshi khou bva hu huṅwe, ngo uri mabisi ha tshimbili huṅwe na huṅwe. Maybe vha khou bva dzi femeni kana mishumon, vha ṋamele thekhisi, vha swika vha tsa mabisini ha kona u ṋamela mabisi, vha kona uya mahayani. Ngo uri asi hoṱhe hune mabisi a tshimbila hone, ha tshimbili zwiṱaraṱani. Zwo no tshimbila zwiṱaraṱani, ndi dzi thekhisi.

Khaedu ndi dza uri thekhisi na i namela, a ni lengi u swika hune na khou ya hone. Ende a ni, hu shuma tshifhinga. Ni a kona u swika fhethu hune na khou ya hone nga tshifhinga. Ndi zwine khaedu dze nda ṱanganesa nadzo, tshifhinga tshoṱhe.

Musi ndi khou vhudzisa fhethu hu no ya, hu no ṋamela hone thekhisi dzi ne nda khou ṱoḓa uya hone. Ndi sa khou hu ḓivha, ende ndi si khou vhudziwa nga uri, ndo vha ndi khou shumisa luambo lwanga fhethu hune asi kha luambo lwanga. Zwino zwa nkonḓela nga maanḓa uri ndi ḓivhe uri, ndi khou tea u ṋamela thekhisi ifhio. Ndi tshone tshiṱori tshine ndi nga si vhuye nda vuwa ndo tshi hangwa.

Ndi uri musi thekhisi i tshi takuwa, i takuwa na vhathu yo ḓala, uri hu kone uvha na fhethu uri zwi kone uri vhaṋameli navho vha kone u wana tshifhinga tsho uri vha kone u namela zwavhuḓi. Na vhareili vha dzithekhisi vha kone u reila zwavhuḓi, ngo uri vha vha vha si tshena mutsiko wa uri tshelede i ṱhukhu ya u shela peṱirolo, kana vhathu vhe vha ṋamela ndi vhaṱuku.

Vhupo ha ḓoroboni hu dzula hu busy, azwi ani ngo tea u konḓeleliwa nga u ṋamela thekhisi. A zwi fani na vhupo ha mahayani, vhupo ha mahayani hu vha hu si busy kha dzi. dzi thekhisi.

Ndi ya uri i ya kona u dzhia vhathu ya vha isa mushumoni nga tshifhinga, ya dovha ya vha humisela nḓuni. I vha i tshi khou thusedza kha ikonomi ya fhano, uri vhashumi kana vhaṋameli vha songo pfa vhuṱungu ho to u tshimbila kana, ngo u tou ṱoḓa tshinamelo tshifhinga tshoṱhe.

Ya, ndo kwamea ndi tshi khou to uya tshikoloni, ha vha hu sina nḓila kana hu sina tshiṋamelo, zwa uri ndi kone u fhira. Ndi ye tshikoloni nga uri vho vha vha tshi khou gwalaba nga maanḓa, vha si khou tenda muthu a tshi fhira. Zwi to nṱuṱuwedza uri, ndi khou tea u shumisa iṅwe nḓila, kana u vhona uri ndi nga bvisa hani musi arali nda ṱangana na na nda ṱangana na zwithu zwa so.

Ndi dza musi vha, vha reili vha sa khou anḓana ku ḽaisele, kana tshelede ya u ṋamela thekhisi i sa khou gonya, i soko u dzula i fhethu huthihi, ngeno ya peṱirolo i tshi khou gonya. Kana vha si khou engedzelwa masheleni ane vha tea u hola, ndi zwine zwa itisa uri huvhe na mugwalabo kha dzi thekhisi.

I ita uri vhathu vha sa ye mushumoni na vhathu vha dzithekhisi zwi ita uri vha sa kone u hwala vhathu. Ende zwi ita uri musi vhathu vha sa khou ya mishumoni kana dziḓoroboni kana huṅwe na huṅwe hune vha khou ya hone. Zwi ita uri mishumoni i vhe yo ima, nga uri vhathu vha vha vho themba u ṋamela thekhisi, nga uri ivha i yone yo no ṱavhanya u swika mushumoni.